Ha Wi-Fi e le monyebe kapa network e le siko, re reka data hore re kgone ho fihlella online re qoqele le batho be re ba ratang.

Re ka kgona ho sebedisa marangrang ana. Re le babedi ka nako e le ngwe re ka connect-a fela ka internet hotspot hore re kgone hore re berekise marangrang ana re le babedi ka nako e le ngwe. Ho bobebe haholo hore re ka e sebedisa. O Connect-a o bula phone ya hao feela, hotspot e ya hotspot-a.

Ha moreki a lebetse password ya hae, ke mo hlalosetsa dintlha kaofela hore a e qale fatshe, a kenye dintlha tse hlokahalang jwalo ka mabitso ID number le matsatsi a hae a tswalo a di kenye mo founung ya hae kapa Wi-Fi-eng ya hae. Ho tloha moo, ho na le button ya tla e tobetsa, mme di tla e tla qala fatshe, e tla mo bontsha ho reset qala fatshe ha e kgutla a e light-a e tla mo hlahisetsa hore kenya password e ntjha o e kenye makgetlo a mabedi mme o etse hore ha o e lebale.

Nna mohaleng wa ka ke na le metjha e mene ya ditaba ya setjhaba, ke na le yona mohaleng wa ka e mene.

Ha mosebetsi wa ka hona le loadshedding, re na le generator e re thusang ka morao hore re kgone ho tswella pele ka mosebetsi. Generator ena e sebetsa ka petrole le paraffin.

Mahae ke hore re buwe feela le mmuso wa ko mahaeng hore re finyelle Wi-Fi ya setjhaba, ka hobane ha re sa le bangata le mahaeng mmuso o ka kgona ho re thusa haholo, re finyelle Wi-Fi ya setjhaba and Wi-Fi ya mahala.

Ke bona bokamoso ba basebetsi bo eme hampe haholo hobane ba tla fellwa ke mesebetsi ka taba ena e etsahalang. Ke bona e le hore ba tla phomotswa ba dule mahaeng hobane tjhelete ha e sa tla e kena.

Wi-Fi e sebakeng se haufinyana le nna ke utlwetse ka yona hore ke bone ka batho ba kgobokane mono mo ho nang le Wi-Fi then ka ya ka dula le bona ka bula phone ya ka ya ntlha ya hlahisa phone ya bonahala Wi-Fi eno ya setjhaba ke e sebedisetsa ho batla mosebetsi ho ngola di-project-e ho bala ditaba ho sheba, ho buwa le batho marangrang ba hole le ba haufinyana Wi-Fi eno ya setjhaba e thusa haholo ka dintho tse ngata.

Difilimi tse etswang mona Afrika Borwa di ngata haholo ebile di monate haholo ebile ke a thaba ha ke di shebile difilimi tse ke di tsebang tsa mona Afrika Borwa. Ke tseba e jwalo ka Tsotsi, ke tseba e jwalo ka Aansien ke tseba ka e jwalo ka Jozi, King of Joburg. Ke tseba tse ngata haholo, ke tseba jwalo ka bo Sarafina, ke tseba jwalo ka bo Mr bones ke tseba jwalo ka bo Shaka Zulu dingata haholo nka qeta letsheare lena ke ntse ke di bala ka ho fapafapana ha tsona. Difilimi tsena di bohlokwa haholo tse etswang Afrika Borwa hobane di re bontsha dipoleke tse ngata ngata tse fapaneng ebile o ithuta haholo ka tse ding tse etsahalang mona Afrika Borwa.

Hore Wi-Fi ya lona e sebetse, o tlamehile o tobetse ka fatshe ho yona lesobeng le lenyenyane o tobetsa ka nalete hore o kgone hore e be on e kgone hore e laete. Ha o qeta o tobetsa polakeng ya ho kenya polakeng ya motlakase ho na le thabo e tlohang Wi-Fi-eng e kenyang lebokoseng la motlakase fatshe moo ma-box a hao a tsamayang teng. Ha o qeta o tobetsa button ya on e tlo o thusa haholo, o tla bona lebone la teng la Wi-Fi le kganya ka botala, o ka bo sehla, o tsebe hore Wi-Fi ya hao ha e le jwalo e ya sebetsa then wena o bule phone ya hao fela e tla o bontsha hore Wi-Fi e o e kentseng e one then o tlabe o qala ho sebetsa ho sebedisa Wi-Fi ya hao, ebe o enjoya marangrang o batlang ho a sebedisa. Ka nako eo.

Mabaka a etsang hore ke sebedise social media haholo holo bosiu ke lebaka la hore Wi-Fi internet e ya potlaka bosiu ha e sokodise jwalo ka ha e sokodisa motsheare. Ke sebedisetsa ho sheba di-movie, difilimi, ke sebedisetsa ho buwa le ba shebile ka nako eo ya bosiu, ke buwa ke search-a le mesebetsi, ke shebe batlana le mosebetsi hona social media ke hore ke ithuta ka ntho tse ngata ngata, haholoholo social media hobane bosiu ke nako e leng hore batho ba robetse ha ba bangata. So ke sheba mosebetsi ke iketlile ebile ke ya apply-a hona bosiu jwalo. Social media e thusa haholo hobane o kgona ho etsa ntho engwe le engwe o iketlile ho sena motho ao sokodisang e le wena o le one o kgone ho inahane hantle.